Di-toll gate di ya hlokeha hobane ke tsona tse thusang ho bokeletsa tjhelete ya ho hlokomela ditsela.

Ke nahana hore mmila o ka lokiswa ka matsatsi a phomolo, kapa hona bosiu hobane ka dinako tseo e be ele hore sephethephethe ha se se ngata ha kalo kalo.

History ya Afrika Borwa e itshetleile haholo makeisheneng mme ke ka moo ke nahanang hore bahahlaudi ba na le thahasello e kgolo ya ho etela makeisheneng.

Ke nahana hore hona ho molemo hobane ho thusa ho boloketsa le ho bokella tjhelete ya ho lokisa le hona ho hlokomela mebila e meholo eo re tsamayang ho yona.

Bona mona mme ha ke na nako ya ho tla koma komelwa ke wena ka ditaba tse ke sa di utlwisiseng. Wa nkutlwa hore ke reng ke patetse tjhelete e ngata hampe ho reka koloi eo, jwale e se e mpha mathata a sa feleng. Ha kere kea e kgutlisa mono hore le tlo e lokisa, le mpolella sena le sena. Ke kena ka mona, ke tswa ka mona. Bona ke tlisa koloi eo hosane ke tlo e siya mo le tla be le e lokise. Ha hona le letho kapa sentse e ntsho e le tlo e fumanang ho nna mona hore le lokise koloi eo ke bopaki ba hore le nthekiseditse koloi e sa sebetseng hantle. Ke tla be ke le moo hosane hoseng le nkutlwe hantle. Ra utlwana?

Dumela mme le kae kajeno? Ke ke teng. Ke a leboha mme nka o rekisetsa ticket ya bese e yang kae? O ya Foreisetata. Ke a leboha he mme eo e tla ba makgolo a mane le metso e meraro. Ke a leboha, ke a leboha o be le leeto le le phetehileng.

Ke nahana hore bang ba di-association ba lekgonatha hobane ha ho ka mokgo nka siyang motho o kemo tsebang, kapa ke siye ngwanaka tseleng, empa ke tsamaya ka koloi. Eo ha se ntho e ntle, ke bona ele fela taba tsa hore ba lekgonanatha ka industry-eng ena ya bona ya ditekesi, mme ba batla hore o jesetse kgwebeleng jwale ka ba kganni.

Ke bona e le lebaka le letle leo la hore le thuse batho ba baholo kapa le bona batsofe hore ba thuswe ka dipalangwang tsa mahala ho ya moo ba batlang ho ya teng. Ha ele taba tsa bohlokwa jwale ka tsa bophelo tsa hona ho lo fumana di grant-e jwalo jwalo.

Melao eo e tshwanetse hore e hlalose ka botlalo hore motho ya lokelang ho fumana ditulo tsa mabile, ke a sa kgoneng ho tsamaya mme a etseditswe le lengolo la ngaka hore ho netefatsa hore motho eo, wa hloleha ho tsamaya ka maoto a hae.

Dumela mohlomphehi le kae? Rea phela. Re kenya tletlebo ya terene ya nomoro ya fifty seven e sa fihlang ka nako ho re isa moo re tshwanetse ho ya teng. Na re ne re batla ho tseba hore ekaba ho na le engwe hape kapa e teng e ngwe e tseleng. Hobane hae sale re eme mona re emetse terene ya fifty seven hore tsamaisa ha eso fihle ntate.

Koloi ya ka ya private-e ke sebedisa mabakeng a tsa tsa ba lelapa. Ke sebedisa haholo ha hona le moo ke batlang ho etela teng. Bohahlaudi ba ka ebile le yona kgwebo yaka e nyenyane. Ke e nthusa haholo hobane o tla thola bareki ba ka ba batla hore ke ba tlisitse di ntho moo ba dulang teng. E nthusa haholo ke ntho e ke e ratang ka hoba le koloi ya private-e, hobane e thusa moo e leng hore ha hona le tlhoko ya hore ke tsamaise thepa eke e rekisang ke ise ho bareki ba ka. Empha nako le hona monyetla wa hore ke kgone ho etsa ntho eo ka tsela e potlakang.